Nakong tsa hona jwale thibelo ya pehelli e bohlokwa ba ho neletsa dintho tse fapaneng tse seng bohloko, tse o thibelang phosong tsa pelehi o sa itukesetsang yona. Ee, di bohlokwa ebile ke hantle ra di haholo.

Bongaka kapa dingaka ha di tshwarisitswe ke batswadi ka lebaka la hore, diphoso tsa bona tsa hore bona ha ba kgone ho tshwara letsatsi la ho tlisa ngwana clinic-ing kapa ngwana a fete letsatsi la hae la ho tla tleleniking, a hlaile malwetse a itseng. Batswadi ha ba tlameha ho isa dingaka makgotleng, ke phoso ya bona hoba ba hlolehile ho latela molao o neuweng ke dingaka. Dingaka di tlameile ba batswadi ha ba tlisitse bana ditleliniki hore ngwana a hlahang malwetse a itseng kapa a fetuwe ke letsatsi la hae la ho tla tleleniking rona ha re di kene, ke tsa hao la re bitsetsa dinyeweng, ha re tle hobane bothata bo ho lona batswadi. Le lo latela molao, kapa o hlolehile ho tlisa ngwana tleliniking ka letsatsi le itseng.

Ha o fitlha ngakeng, o batla meriana e itseng, ngaka e meng meriana sena ho ona. O tlamehile ho ngolla pampitshareng pampitshaneng e nyanenyana hore ha o fihla mabenkeleng, wena o ithekele yona. O ba bontshe hore o batla moriana o tjena o ngolletswe ke , ke ngaka hore o tle o tlo batla moriana o.

Dikgweding tse fetileng tse hlano ke la ka thola mooki e leng a ntjwetsa hore tsa bophelo ba ka, tsamaya hantle nka e tlohela treatment-e ena ya TB ya kokwana ya ha e sa bonahala mmeleng le mane. Jwale ke moo ha nako ntse e ya ka fokola. Ha ke tla kajeko clinic-ing ke fumana hore ha ke a fola ene ka moo, ke kula ke kulela . So jwale ha se bothata ba ka. Ha ke tsebe ke etse jwang hobane ke jweditswe ke ke ska hlotse, ke nwa dipidisi tsena ke le isa kantorong kapa makgotleng a hodimo.

La mmuso la tsa thero a ba nke ba fihla, o tla ba bona mohlang ho so fihlileng matsatsi ao o tlo vouta. Moo o tla ba bonang, ba kena ba kena, ba kena mpa ha dilemong tje ntse di ya ha ba fihli. Re tla be re ngolle ntse re ngolla re ngolla mafapha ho sena thuso. Nna ne nka rata hore ka selemo le selemo ba kgone ho tla bathong. Ba kgone ho bona hore ntse re phela, re ntse re ya jwang. Re ba utlwe ba utlwe dillo tsa rona.

Motho tlamehile ho nwa meriana a neuweng ke ngaka hae ya setso kantle ho ntsha tsa bophelo ba hae le maikutlo a hae. Ngaka e tlamehile ho mo alafa e ska botsa tse hlakahlakaneng tsa bophelo ba hae. Ke bohloko bo itseng.

Ditlolo tse lokileng di tlamehile ho di reka sebakeng kapa shop-ong e hlakilweng ya bontshwa hore ke shop-o e nepahetseng e rekisang dintho tsa matlolo. Setlolo seo o se bonang hore ha se sona, o se bala mo morao kapa se bontshang hore sona se lokile. Ho se di sebediswa hore le batho ba reng ke setlolo se jwang se e seng ho sebedisa setloholo se tlo tjhesang letlalo.

E kotsi haholo hobane batjha ba hana jwale ha ba batle thuso. Whatever ntho e ba hlakanang le yona, ba ikwalla ka hare ha ba batle ho bua hore bothata ke eng, ba jewa ke eng. Clinic-ing dipilisi ke mahala le thuso ke mahala. Di-clinic-ing ho na le batho ba rutisitsweng hantle ka dintho tsena hore ba fe dithuso.

Dumela ausi, ka lebitso ke Motlatsi. Ke qeta ho thola founu. Ho no founile Mpaza ha ra utlwana. O ne ke batla ho tseba hore re ka o thusa kang? O ka bua leleme le o batlang ho bua ka lona. Ke tlo kgona ho thusa hobane Sesotho if ha re utlwane hantle. Ke ka o thusa ka leleme le leng o tlo kgona ho thuseha. Ke a leboha.

E bakwa ke hore, rona batho ba banna, ha re batle ho nka ho kapa ho bona diphoso tsa rona. Ha re leka ha basadi ba batla hore bontsha diphoso tsa rona. Re bona hantle, rona ho utlwa ka bona ebile diphoso tse ngata haholo, ke rona kapa mosadi ha sebetsa. Re ba le ntho ya hore angeke re utlwe ka bona, ba na le ma rona banna, re na le matla ho feta that's why re qetella re ba se ho na le diketso tse ngata tsa ba ba hlopha-ng. kapa basadi.

Tjhe, pension ya batho ba baholo, ha ke bone lekane hobane batho ba baholo ba dula le bana, ditloholwana ka mona ba patala le di-insurance tsa mafu. Qetelle ho sa sala le tjhelete ya dijo ka lapeng, ka moo bo nkgono tjhelete ya bona ke yona e shebileng motho ohle jareteng le ba ba sa sebetseng. Qetella yena a hlolehile ho iketsetsa ntho tsa tsa hae tsa bophelo kapa a itjese ha monate .

Matsatsing ana mosebetsi ke ntho e sa le yong. Le ka tlung ha hona batho ba sebetsang tjhelete e nyane eo o e tholang, o ya kgona ho bula kgwebonyana o rekise ditamati, or o rekise eng kapa o rekise eng o kgonang ho e rekisa hore o ka tlung ho robale ho jewe. Seo o se thotseng ha ho tshwane le hore o robale ka mpa e senang dijo, robale ka tlala.

Dipetlele e seng tsa private, ha o ile o yo batla thuso, o thola o eme mela. O fihlile hoseng o be o tsamaye bosibu. O ke ke wa tsamaya o sa thola thuso. O tsamaya o tshwere sa dijo mo mo mokotlaneng o jella meleng. Ha o se na dintho tsa makgowa tsa hore o ye di-private-eng, a ke ke wa thola thuso. O tla ema mela e metelele e, o thole thuso.

Mmuso o tlamehile ho kwala le ho tshwara batho ba rekisang meriana ka semolao, hobane meriana ya bona e qetella batho ba hlokafetse kapa ba tswile dikotsi. Mmuso o tlamehile ho ba tshwara, o ba nkele le meriana eo ya bona e seng melaong.

Ho kotsi ho sa nwe moriana motswalle hobane mmele wa hao le masole a mmele a batla moriana. And e batla hore o je before pele o o tla nwa meriana wa hao, o tla qetella o tswile lefu mokgotsi. Nka dipidisi tsa hao hantle, o di nkelle hloohong.

Ke tsebile hore ke letsatsi le letle la banna. Ka hobane ke letsatsi le ketekwang lefatshe ka bophara, ke letsatsi le ketekwang lefatsheng ka bophara. bo ntate ho ba bo ntate, ba sebele lefatsheng.

Dikolo sa bolotsana ha sa loka haholo hobane ha se molaong, hobane batho ba ba dikolo tsa bolotsana ba utswa bana ba bashemane mmileng. Ba ba ise sekolong, ba etse ntho e ba e etsang ka ntho e seng molaong. Ba qetelle bana ba hlokahetse moo plek-eng e seng hlwahlwa e hlwekileng.